Molweni, molweni, titshala omkhulu. Ninjani namhlanje? Kunabantwana endiqapheleyo ukubana abenzi kakuhle ezifundweni, basoloko besozela naseklasini. Xa ndibabuza bathi bahamba bengatyanga emakhaya. Kunganjani ukubana sizame ukuqhagamshelana iSebe lezeMfundo, basizamele ukutya okuzophekwa apha esikolweni, bakwazi abantwana ukuphekelwa mihla le, bazokwazi ukubana batye bafane nabanye abantwana nabo, bazotsho bakwazi nokwenza kakuhle ezifundweni? Ubuyibona kanjani titshala omkhulu le xa sinokuyenza kanjalo? Enkosi.

Kuyingozi kakhulu ukudibanisa iipilisi neziyobisi okanye notywala ngoba ipilisi iyodwa, isisiyobisi. Iyodwa yona le izokuphilisa nayo isisiyobisi ngokunokwayo kodwa yona isisiyobisi esingazukubulala. Xa ngaba ke ngoku uyidibanise nesiyobisi esizokubulala, iza kwenza umntu ongathi ukathathi kakuhle, ziyingozi kakhulu. Notywala bunjalo, akudityaniswa neepilisi zakho zempilo, ziyingozi empilweni yomntu.

Bhotani, bhotani, mawethu. Ndinalo ulwazinyana oluncinci lokukhupha isisu. Ndingathi akulunganga, mawethu, akulunganga kakhulu ukulunga ukhupha isisu ngoba kwawena mzali, wena ukhupha isisu, usemngciphekweni wokuluza ubomi bakho. Ukhupha isisu kuyingozi enkulu kakhulu kuluntu lwethu. Ingaske siingabaxelela nabo basebancinci, akulunganga kakhulu ukukhupha isisu, kuyingozi. Enkosi.

Ngokolwazi lwam umntu iimpawu zokuba une-high blood kukujuluka, uyanxanwa ebusuku, uvuka ejulukile, emanzi, enxaniwe, ziimpawu ezo. Ulamba mpela, ziimpawu ze-high blood ezo.

Abafana abaninzi babalekela kwiziyobisi notywala. Ndiyavumelana nombhali ababafana abaninzi bawela kwezi zinto. Ndicinga iimeko ezibangela ukuba bangene kulo mgibe, yintswelangqesho, intswelangqesho inegalelo elinintsi lokungena kulo mgibe weziyobisi notywala. Abanye abanamakhaya, abanazihlobo bagqibela bengena kulo mgibe. Zezo zinto ezi ndibona ngathi mna zizo eziphezulu ezibangela abantu uba abangena kulo mgibe.

Inye indlela emakwenziwe ngayo kwezi zikolo, urhulumente wethu ophetheyo makakhe izindlu ngokwaneleyo ezikolweni, kube khona indlu ehlala ukutya kuphela. Phinde kuqashwe nabantu abazobagada kulaa ndlu, ingabi ngabo aba mama baphekayo. Kube khona abantu abaqashelwe laa msebenzi yokubana bayogada okwaa kutya uba kukhuselekile na. Kuthengwe nemikhence, ukutya okudinga ukungena emikhenkceni kufakwe emikhenkceni, kuhlale kukhuselekile ukutya kwabantwana ngalo lonke ixesha.

Into endingayithetha ngeNovember Campaign, hayi andinalwazi luphangaleleyo, andinalwazi luphangaleleyo ngeNovember Campaign. Kwamna ndiyaqala uyiva uba kunento ekuthiwa yiNovember Campaign, andinalwazi luphangaleleyo.

Umhlobo wam ndingamcebisa ukubana xa enemvakalelo zokudakumba, ndingamcebisa ukubana ke aqale ngokuzilolonga ahambe kwezi ndawo kuzilolongwa kuzo, azawukwazi ukubana ake alibale ngokwasengqondweni. Aphinde aye nasezibhedlela. Zikhona izibhedlele zikarhulumente ezingazumfuna mali adibane nabantu abafundele ukunceda abantu abadakumbe ngokwasengqondweni, apho azothola khona uncedo. Zezo ndawo endingamsa kuzo, ukubana ayozilolonga okanye ndimdibanise nabantu abaqeqeshelwe ukunceda abantu abanengxaki yolu hlobo lwakhe,

Into endingayithetha kumhlobo wam olibhinqa xa ngaba umtshato wakhe uphela athathe isigqibo sokubana athenge iyeza, ndingamxelela ukubana iyeza eli makangalisebenzisi kumyeni wakhe linobungozi. Isenokwenzeka eli yeza ukubana ayililo eli yeza yena ebesithi ufuna lona, isenokwenzeka ukubana liyeza elizawuthi libulale umyeni wakhe. Nangaphandle kwaloo nto, eli yeza isenokwenzeka ukuba liyeza elizomenza umyeni wakhe angaphinde abone kwanto kube mnyama, abe sisiyoyo semini, nto leyo ingalunganga. Ndingamcebisa ukubana makanyamezele, makathule, makamkele oko kwenzekayo. Kungentando kaThixo, ayontando yamntu.

Ndicinga ukuba ikliniki zasekuhlaleni zingayidlala indima yokulwa ne-G _B_ V ngohlobo lokubana qho ekliniki xa sifikile kuhlale kunabantu, abongikazi, abazohlala basifundise ngayo le nto lena. Basibize, basibizele naseziholweni besifundisa ngayo le nto lena, ukungalungi kwayo. Bahlale besibiza, besibiza nasezicaweni baye bafike bathethe nasezikolweni. Kulapho banganceda khona, ingancedisa kakhulu ekufundiseni ulutsha ukuba lulwe nxam ne-GBV xa benokwenza ngolo hlobo.

Uvavanyo lona lwezingonyo ndilubona lulungile ngoba akuvavanywa emntwini ngento engakhange ihlolwe iboniwe ukubana ifanelekile ukubana ingavavanywa emntwini. Ukuze kuvavanywe emntwini kuze kube kuboniwe ukubana ikufanele ukubana ingavavanywa emntwini. Bakhona abantu abanolwazi abayifundeleyo laa nto yokokubana kuvavanywa njani, akuvavanywa njani. Ndiyibona ke mna ilungile loo nto uba sigome xa ngaba kukhona into esiyithentalayo nje, khona njengangoku besithintela iCOVID. Andibonanga nto mna ingeyiyo, ndibone kulungile ukubana siyigomele iCOVID.

Eyi, bakumngcipheko bakumngcipheko kakhulu! Xa ngaba uyintombi ekhulelweyo kufuneka ngalo lonke ixesha udibane neekliniki, udibane nogqirha wakho. Ideyithi akunika yona ungayigqithisi uhlale usiya akuhlole wena kunye nomntwana lo usesiswini. Kuyafuneka kaloku naye umntwana abonakale uba uhleli kanjani. Usaphefumana na yena esiswini, wena isimo sakho ume kanjani, utya njani? So kubalulekile ukubana wena ukhulelweyo ungumntana oyintombi uhlale udibana neSebe lezeMpilo uzokwazi kuvavanywa kubonwe okukufaneleyo nokungakufanelanga.